Lokhu kuyakuthokozisa ngoba kuchaza ukuthi isidingo sokuthi sihambe siyoma olayini emabhenke asisekho, nanokuthi umuntu imali uzoyithola ngesikhathi esisheshayo uma noma ngabe kusebusuku noma ngasikhathi sini, uma nje unayo imali ebhange lakho nawe futhi unayo idatha. Kodwa futhi amabhenki amaningi awayidingi nayo idatha yokuthi usende imali, okusho ukuthi usungakwazi ukuthi umthumelele umuntu imali noma kungasikhathi sini ngaleso sikhathi asidinga ngayo. Kuyinto enhle kakhulu okuzonciphisa ukuthi abantu baloku begibela baye emadolobheni beyokhipha iy'mali baze bayilahle or babanjwe iy'nkunzi. So, ngikubona ukuthi kuwumqondo omuhle kakhulu.

Yebo, ngake ngalingeka khona kodwa kwangayona inhloso yami, mina ngafonelwa yibhange thizeni lathi ngiyakhwalifaya or ngingathi lathi ngikufanele ukuthi ngalithola leli khadi, ngase nami-ke ngiyajabula ukuthi ngilithole ngingazi ukuthi kanti ngiziqalela inkinga yokuba nesikweletu engezukwazi ukuthi ngisikhokhe kahle hle. Koda ngiyajabula ukuthi ngakwazi-ke ukuthi ekuhambeni kwesikhwathi ngalo ngikhokha kancane kancane ngabatshela ukuthi bangaphinde banginike lesi sikweletu ngalo ngikhokha kancane kancane ngaze ngasiqeda. Akuyona into enhle kakhulu kodwa amabhange iwona asifonelayo avele asinike akutshele ukuthi uyakhwalifaya thatha ikhadi nansi imali ngenxa yokuthi siyasebenza, akuyona into enhle kodwa.

Ngicabanga ukuthi izinhlobo zezikweletu noma izinsiza zezikweletu esizisebenzisayo azikho obala kakhulu yebo khona bayathumela emabhange ama-statement or amaphepha lawo abhaliwe kodwa akuthina sonke esikwaziyo ukuthi siwafunde la maphepha futhi siwafunde ngokuwaqonda ukuthi achaza ukuthini. Ngalokho-ke ingakho ngithi azikho obala lezi imali ezidonswayo.

Ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle kakhulu ukuthi lezi nkundla zezimali zomakhalekhukhwini sekuyinto ebalekile manje kakhulu ngoba okusho ukuthi abantu angeke futhi besagibela belokhu beya emadolobheni beyokhipha iy'mali. Uma umuntu edinga imali usezocela omunye nje noma ngabe kusebusuku noma ngabe isikhathi sini uzokwazi ukuthi akwazi ukuthi uzothunyelelwa imali ilo omunye umuntu ngaphandle kokuthi aze agibele lona omunye ayo ayoyikhipha edolobheni or agibele lona omunye ayomfakela edolobheni ebhange kuyinto ebaluleke kakhulu lena nento esheshayo. Futhi uzokwenza ukuthi nobugebengu kungabikho kakhulu ngoba manje umuntu akazukuloku ephethe imali ngesandla eyisamba, imali izovele nje ithunyelwe ngalolo hlobo lokuthi ihamba ngey'nkundla zomakhalekhukhwini ibese iyafika kulo eya kuyena bese-ke nobugebengu buyancipha kanjalo.

Ngicabanga ukuthi ngingavele ngayithathi ngoma inzalo inkulu kakhulu and uma usuyibala le nzalo ukuphela konyaka uyabona ukuthi ukhokhe imali eningi kabi kakhulu, ngingavele ngayithathi ngihlale ngingenayo.

Into engayithandi ngokulinda ngomshwalense womngcwabo ile ndaba yokuthi kuthiwa uzolinda iy'nyanga eziyisithupha kodwa ube ukhokha imali yakho njalo ngenyanga iyona into engiyibona ukuthi ayiyinhle. Ngoba kungenzeka ukuthi uthi usakhokhe iy'nyanga ey'nhlanu bese kuthi lo muntu obumfakile useyashona, okusho ukuthi wena usucwilile imali yakho le obuyikhokha eyey'nyanga ey'nhlanu. Ukuhoxiswa kwakhona futhi kokuthi uma usukhokhe mhlambe iminyaka emihlanu bese kuthi awukaze futhi wa-claim-a or wangcwaba muntu bese kuthi uphelelwe mhlawumbe umsebenzi ungakwazi ukukhokha noma iy'nyanga ey'ntathu bese bona beyayihoxisa, okusho ukuthi yonke le mali obukade uyikhokha le minyaka emihlanu ihambe namanzi. Yikho konke lokho engibona ukuthi akukuhle okwenziwa imishwalense okumele bashintshe indlela yokwenza.